Umcimbi wokuzalwa nokuqajwa kwengane uhlanganisa umndeni wonke futhi ogogo nomkhulu badlala indima ebalulekile ekwakheni ubuhlobo obuqinile phakathi kwamalunga omndeni. Ukuba khona kwabo kugcizelela ukubaluleka bomndeni nokubumbana. Ngokusebenzisana lo mcimbi umndeni uyaqhubeka nokudlisa izidinganiso namasiko awo. Uqinisa ubudlelwano phakathi kwezizukulwane.

Ukuhlonipha amadlozi kwesiko lamaZulu amadlozi abantu abashonile, abahlonishwayo futhi aba nesandla empilweni yansuku zonke yomndeni. Ukulandela lezi zinyathelo kuqinisekisa ukuthi umufi uhlonishwa futhi uyathula emhlabeni wabaphansi. Okubalulekile ekugcineni ubuhlobo obuhle namadlozi asekhaya.

Ukudla kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhlanganisa abantu emshadweni wesintu lapho wonke umphakathi uhlangana khona ukuze udle ndawonye. Kuvuleka amathuba amaningi okuba abantu baxhumane ekhaya nomakhelwane abangahlangani njalo bayakwazi ukushintshana ngamazwi, bahleke ndawonye futhi babelane ngezindaba.

Imikhosi yokuthomba iyizibuko ezibonisa ukunotha nokuhlukahlukana kwamakhodi omphakathi emhlabeni wonke. Nakuba ngayinye inobunikazi bayo obuyingqayazivele, zonke zixhumanisa ngengqikithi yokugubha nokwamukela isigaba esibalulekile empilweni yentombazane. Iziqinisekiso ize iqinisekise indawo yayo eguqukayo phakathi komphakathi wayo.

Amasiko okuthombha anikeza izinsizwa indawo ecacile yokuba bekwazi ukuthi begqame emphakathini kanye nokuqondiswa ekubeni ngamadoda. Ngaphandle kwalezi zinqubo, izinsizwa zingase ziwe singaqiniseki ngendawo yazo zibe nobunsizwa ekutholeni ukuthi kusho ukuthini ukuba indoda, futhi zingase zintule ukuqonda ngemithwalo yemfanelo ahambisanayo nayo.

Ukungathembani nokungqubuzana emndenini. Izinkinga zobunikazi zingaqeda ukuthula phakathi kwamalunga omndeni njengoba abantu bengase balwele amalungelo abo noma bakhathazeke ngekusasa labo. Lokhu kungaholela ekuhlukwaneni kwemindeni, ikakhulukazi uma kune zizukulwane eziningi eziye zathanda izinzuzo kulo mhlaba.